U sungula ku bleed a nga stop a huma ngati yi nga yi nga miyeli kumbe a va na vuvabyi, a huma swilondza laya mahlweni.

Ku fanekele ku a cheka high blood pressure ya yena at all times. Ku fanekele a dya swakudya leswi nga na mihandzu, a wisisa swakudya leswi nga na mafurha.

Ya xintu a va yi chela matini kambe mimirhi ya sweswi yi huma hi swiphilisana. wa swi kota ku yi nwa than mirhi liya ya xintu hi ku mirhi ya xintu ya bava.

ku vula leswaku, ngati ya yena yi tsutsuma ngopfu leswi n'wi khoselaka ku ri a va na a va na pain a xifuveni, a khomiwa hi nzululwana, a titwa onge a nga hlanta.

Mfumo wu nga endlela vanhu ku ri va kuma xiphilisi ekaya, va dilivheriwa tiphilisi ekaya ku hunguta ntalo wa vanhu a tliliniki no hunguta tilayini to leha a tliliniki hikuva vanhu vo tala loko va yime tilayini to leha va nga dyanga va hetelela va wa. Mfumo wu nga endla ku ri va tiseriwa tiphilisi ekaya.

Vo tala la va tekaka swidzidziharisi va va va ri henhla ka ntikelelo wo hleketa ngopfu, ku stress, va va na depression, ku ti twa va nga ri va kha va nga endli swona evuton'wini, va va na anxiety, va va tshama va kha va hleketa, va karhala. Hi swona swi ku ri vanhu va tirhisa ti drugs hi ku va twa onge ti drugs i solution ya vutomi.

Mali ya peceni ya vakhegula a va yi tirhisi hi timfanelo hikuva va va va siyiwe na vatukulu, ene vakhegula a va lavi ku dlayisa vatukulu va vona hi ndlala leswi va endlaka ku ri va nghenaka swikweletini ku lava ku tsakisa vatukulu va vona.

Un'wana na un'wana u fanele ku tshama a kha a tiva status xa yena, ku ri u ta kota ku swi tiva ku se kwihi. Especially loko u kha u ri munhu wo cinca vavasati ku fanekele ku u tiva status xa wena hikuva u ta hetelela u vabya u nga swi tivi ku u vabyisiwe hi mani. Se ku cheka status xa wena u cheka status xa wena na munhu wa wena swi kahle ku ri mi kota ku tivelana ku ri if kunghene vuvabyi mutini byi nghene hi mani nakona u kota ku tiva ku u nga ti sirhelela kanjhani ka vuvabyi byebyo ku u nga byi kumi.

Phorisa va nga endla ndhawu leyi loko vanhu va le titililiniki kumbe tinese kumbe madokodela .

Va nga tirhisa thekinoloji ku ta tivisa munhu ku ri appointment ya yena yi rini nakona maphilisi ya yena ma ta fika rini hi movha ene nakona a va kona hi nkarhi muni endlini ku ta ma collect loko va famba fa kha va dilivhara hi ku emakaya i riendzo ro leha ku ya etitliniki ku ri va ya teka mimirhi.

ARV i ya nkoka hi ku ti-ARV ti hunguta viral ya munhu leswi endlaka ku ri HIV ya yena yi va hansi. Yi nga n'wi tikiseli, yi nga n'wi ondzisi ngopfu, yi nga endli ku maschocha ma miri ma yena ma va weak. Ti-ARV ti pfuneta na masocha ma miri ku ri ma ri yi ringesa ku pfuna masocha ma miri ku lwisana na na na vuvabyi lebyi.

tirhisa maendlelo ma manguva lawa. Hikuva maendlelo ma manguva lawa ma ma kota ku vona ku fana na ti X-ray trade swa kota ku vona leswi nga endzeni ka hina. Kambe maendlelo ma khale a ma nga endli ti X-ray, a va nga koti ku vona lexi nga ndzeni ka wena. Kambe a vo ku nyika mimirhi ku ri swi ya swi ya ringesela. Kambe manguva ya sweswi va ku niketa mimihi leyi nga ta va right leyi yi nga ta ya yi ya pfuna eka ndhawu yeleyo specifically.

Vanhu vo tala lava tshamaka makaya va boheka ku famba maendzo mo leha ku ya kuma vupfuneki bya vutomi. So, leswi endlaka ku ri tindhawu leti va kumaka va kumaka rihanyo i kule. Van'wana va hetelela va nga ha yanga, van'wana va hetelela va lova etindleleni.

Ku dyiwa ka swakudya swa rihanyo eswikolweni swi pfuneta ku vana va kota ku dya e swakudya leswi nga na rihanyo nakona swi va dyondzisa ku eswakudyeni, swakudya leswi nga na rihanyo swa laveka emirini wa munhu. Swa pfuneta na sweswo hikuva vana vo tala van'wanyana laha va humaka kona u kuma ku ri va dya swakudya swokala rihanyo. Se loko va fika xikolweni va kuma swakudya swa rihanyo, leswi endlaka ku va balanseka.

tala va tsutsuma hi mhaka ku ri va va na mapfalo va chuhile ku ri munhu luya va nga n'wi tlumba swi nga endleka a lovile naswona vaakatiko va nga n'wi khoma va n'wi bukutela kumbe va onha movha ya yena, kumbe va vitana maphorisa a ta a ta n'wi khoma vanhu vo tala va chava ku ya ejele. Hi mhaka sweswi, hi swona swi endlaka ku ri vanhu va tsutsuma loko a nghene ka nghozi ya movha.

ku ri a ya tisirhelela for nyimba swona swi kahle kambe nayiti liya yi pfuna ntsena ku sirhelela nyimba, mavabyi man'wanyana a ma sirheleki. Leswi endlaka ku ri ku va ku va waste. As mutswari u fanekele ku dyondzisa n'wana ku condomise loko a sungule ku rhandzana. Hikuza condom hi yona the best, yi sirhelela mavabyi ku fana na HIV, ti-STI na pregnancy. Kambe injection yo sirhelela kwhiri yi sirhelela khwiri ntsena, leswin'wana a yi swi sirheleli.

Ina ku kumeka vunhu va xinuna ngopfu exitarateni vo ka va nga pfukanga kahle hi ku a va pfumeli ku ya a titliliniki kumbe a swwibedlhele ku ya kuma mpfuneto ende nakona a va pfumeli ku teka maphilisi ya vona, ku ri va ta kota ku pfuneka. Vanhu va xinuna, a va rhandzi ku ya ti-clinic kumbe ku teka maphilisi.

Va twisa mbilu kuvava hikuza va va va fambe nkarhi wo leha, mpfhuka wo leha, vatlhela va yima tilayeni to leha leswi endlaka ku mbilu ya mina yi nga vava hikuza va yele xilo xo ka xi nga ri kona. Kambe loko a va lo tivisiwa ka ha ri nkarhi, a va ta va va nga yanga ku ya ku tekeni tiphilisi hikuva va tirhise nkarhi wa vona lowu a ku fane ku va tshame ekaya va wisa, vafamba va ya tliliniki va ya fola tilayini va folelo xilo xo ka xi nga ri kona.

Titliliniki ta ti-mobile ku fanekele ku ti tshama ti ri kona hikuva vakokwana va tshama va ri ekuvabyeni by a swi right ku ri titliliniki ta mobile ti ta kan'we a vhikini. Hikuza vakokwana vatshama va kha va vabya kambe loko ko va na tliliniki ya mobile leyi tshamaka yi ri kona, hi nga kota ku ya teka vakokwana hi va yisa kona hikuva titliliniki ta le makaya ti le kule. Ti hi nga teka kokwani hi va yisa ka tliliniki ya mobile a kumeka va kuma vupfuneti.

byela ku ri mimirhi leyi i mimirhi leyi vakokwana a va hamba va yi tirhisa, mimirhi leyi ya tirha. Ku na munhu loyi a nga tshama a n'wi xavisela yona yi tirha. Va ku byela va ku byela va ku munhu wa kona u tshama ndhawini ya so so so u tshama a yi xava ya tirha. Na vona na yena n'wini i tshama a yi tirhisa a ri ku vabyeni yi n'wi tirhela. Kambe ku nga ri swona ku nga ri ntiyiso. Ku ri maxisi ku ri ku hemba va kha va hi xisa. navona na yina nwinyi i tshama ayi tirhisa ari nkwalayo b mutirhela kambe kungari xona kungari ntiyiso ku ri maxaviselo ekule ku hemba vakhale vashavisa

Ku dokodela a va byela ku ri loko va nga va yimisi hi ku va rhipota emaphoyiseni a va nge yimi. U to tshama a kha a ku sorry a tshamela ku ku ba a tshamela ku ku ba u va u kha u u kha u kombela mpfuneto siku rin'wanyana a nga hetelela a ku dlaya kuve ku kombeleni ku pfulela munhu yelweyo case a khomiwa for leswi a nga swi endla. Dokodela u fanekele ku a phinda a lemukisa munhu lwiya switandzhaku swo miyela loko a ri ku biweni, i ku munhu u hetelela a va na ti-depression, ti-anxiety, ku va munhu loyi a nga laveki ku tshamaka na vanhu, munhu loyi a fambelaka kule na vanhu hi mhaka xiyimo xexo a hlanganaka na xona. Kambe ku vulavula swa pfuna we must break the silence.

Va nga pfuneta munhu hi ku n'wi ofarela counselling, va n'wi endlela counselling, va n'wi lavela tindhawu leti ku tshamaka vanhu lava leti ku tshamaka vanhu lava va nga va nga abuyuziwa va va va va langutisaka gender-based violence. Na maphorisa ma nga make sure ku munhu luya u ya ayateka swilo swa yena, va n'wi escort a ya teka swilo swa yena hinkwaswo ku nga zangi ku va na kulwa kumbe ku ku ku ku ku ku vavisana. So, fanekele ku va make sure ku munhu luya u tshama na vanhu kuloni lava va nga na va feyisaka gender based violence a kota ku swi twisisa ku ri a hi yena, i munhu loyi a tshamaka na yena a swi endlaka.

Ka vana eswikolweni swi pfuna ngopfu hikuva vana vo tala emakaya va suka va nga dyanga leswi swi endlaka ku ri vanga focus exikolweni va nga yingisile hi ku a ku na munhu loyi a nga ta yingisela a khomiwe hi ndlala etlilasini a swi nge nggeni u khumiwe hi ndlala. Kambe ku phameriwa ka vana eswikolweni swa pfuna hikuva n'wana loko a suka a nga dyanga ekaya, i fika a kuma exikolweni va kha va phamela, a dya na yena a fana na vana van'wanyana a kota ku yingisela exikolweni.